Di ama batlhokatiro ka gore tlhwatlhwa ya tsone e kwa godimo, mme batlhokatiro ga ba kgone go ka reka ka se o ba na leng sone.

Nna ke dirisa data ya inthanete kgotsa ya mafaratlhatlha. Ke reka inthanete ka fifty ranta, e tsaya malatsi a le masupa, e dira kwa inthanete. Ke tlhopa yone ka gore e ntsaya lobaka ka gore nako e ntsi ke mo inthanete.

Tlhwatlhwa e ke e rekileng ya data mo beke e fetileng ke six ranta, ke e dirisitse for malatsi a le mabedi.

Nka rata go dirisa data ya hundred gig-i ya go tsaya kgwedi yotlhe, ke rata gore e tsene ka letsatsi la ntlha la kgwedi e ntšhwa.

Thekenoloji ya five G e tla fetola tshedimosetso ya mogala wa yone, ka gore batho ba le bantsi ba dirisa yone five G, ebile data ya teng e kgona go e reka pele matsatsi a teng a fela.

Ga o tsena kwa lebenkeleng, o re kopa data ya MTN, e ka nna ya ba six ranta, e ka nna ya ten ranta. Ga o fetsa o tsenya dinomoro tse di simololang ka star, di felela ka hash, ke yone data-ra ya gago.

Nka fokotsa dilo tse dingwe tse e le goreng di dirisa data kana di batla data.

Fa ke ya kwa lebenkeleng ke reka data.

E be ke kgona go aroganya e ke na leng yona le ene ka go tsenya nomoro tsa star one four one star two hash. Ke ye ko go data share go mo share-ela data kana go aroganya data le ene, ka tsenya dinomoro tsa gagwe tsa mogala a kgone go dira email ya gagwe.

Di tla ama badirisi ka gore ga se ba botlhe ba ba nang le madi a go reka data e e sa lekanyediwang.

Ee, ka gore baithuti ba nna le di-assignment-e tsa bone kwa sekolong tse di tlhokang megala gore ba kgone go tsena mo inthanete.

Thekenoloji e e tswelelang go tlhabologa jaaka AI, e dira gore tiro ya dithuto e nne botlhofo, o kgone le go tlhaloganya gore go etsagala eng, ebile o ithuta jang ka ga yone.

Dilo tse di tlhabolotsweng ke gore segompieno fa o tshameka dipapadi mo founung ya gago, o kgona go amogela.

Botlhale jwa maitirelo bo kgona go dira dilo tse ele goreng motho a ka se kgone go di nagana.

Ka gore batho ba le bantsi ba bona botlhale jwa maitirelo bo le botoka go feta jwa batho.